Ukuphazamiseka nokulibaziseka kwenqwelomoya ndingathi kubangelwa yimozulu ixesha elinintsi. Imozulu xa ingekho kakuhle ziye zilibaziseke iinqwelomoya ngokuba zingafuni ukufaka impilo yabantu engcupheni.

Mna ndiye ndizive ndonwabile ngoba ndiye ndithande ukuba ndihambe ndibona iindawo ngaphambi kokuba ndifike kule ndawo endiya kuyo kwaye ukuhamba umgama omde andinangxaki naleyo into.

Ewe, ndikhe ndizive ndinoloyiko xa ndihamba endleleni ndodwa ndingakhuselekanga. Umzekelo, xa ndihamba etawuni ndihambe endaweni ethulekileyo, kwimihla yanamhlanje kuba kukhona amaphara ndisuke ndoyike ukuba kuzothi gqi umntu andithathele zonke izinto zam.

Mmelwane, ndiyakuxelela ukuba umthetho akavumi ukuba unyana wakhe angabe angaqhuba imoto ngoba ungaphantsi kweminyaka evumelekileyo ukuba aqhube imoto. Okwesibini, akanayo ilayisensi yokuqhuba. Okwesithathu, ufaka abantu engozini kwaye neyakhe impilo engozini kwaye niyabahambi bendlela abanye.

Uhambo lwam ndandinalo i-road trip ndandiya kwi-tour yesikolo sasiya kwi-tour yesikolo sasiphumile nesikolo sam samabanga aphantsi. Ndingathi i-experience yam, amava wam kuyo yonke loo road trip aye mahle kakhulu ngoba ndikhumbula sidlula sibona imfene endleleni. Ndandiqala ukubona imfene ndiyibona ngamehlo enyama ndingayiboni ethivini.

Kungokuba ndicinga kungokuba uninzi lwabantu aluzisebenzisi itreyini ngoku urhulumente ixesha elinintsi uye afake isandla apho eyazi khona ukuba uzofumana imali back.

Ewe, ndingathi kuyandikhathaza ngoba kufuneka uqaphele ngalo lonke ixesha ngoba kungenzeka uthi usahamba kanjalo ngebhayisekile yakho ugilwe yimoto okanye ikuwise ibhayisekile wophuke.

Zange ndahlangana ndadibana nabantu abanomtsalane eteksini nebali .

Ndingamxelela ukuba ndikhona, ndilapha namhlanje kudala ndazikhwela iinqwelomoya. Yena woyika ntoni? Makabe rayithi. Into ekumele ayenze yena makangacingi kakhulu makangene ahlale esitulweni afase ibhanti lakhe lesitulo sokuzikhusela.

Ndingalicebisa isela ndilixelele ukuba iintambo ezihamba phezu ezihamba kwiziporlo zikaloliwe zinamandla kakhulu futhi ziyingozi, azifani nezihamba ezindlini. Zingambulala nje ngokuzibamba aphulukane nobomi bakhe.

Ngokolwazi lwam umqhubi wemoto kumele aqale ajonge imoto ukuba isemgangathweni wokuba ihambe i-distance ende. Ajonge amanzi ukuba akhona, ajonge ioyile, ajonge amavili ukuba wonke arayithi, awulungele na umgama omde.

Ndiye ndiqinisekise ukuba ndiphatha izinto ezindikhuselayo ezinjenge-pepper spray ukuze xa kwenzeka into engalindelekanga ndiyisebenzise ukuze ndikhuseleke.

Into endinokuyenza ukuba nditshintshe ndingabeka imithetho endleleni yokuba xa kufumaniseke uba ukhona unoteksi olwe nomnye unoteksi baze basebenzisa izikhali ezithile baye bagwetywe iminyaka ethile ukuze linciphe inani lemfazwe zamatekisi.